Di ama thata ka gonne batho go le gantsi ga ba na tšhelete ya go reka data mme ba batla ga apolaela mebereko ga e na madi mme data ke batla tlhwatlhwa ya data e kwa godimo.

Nna ke dirisa data ya kgwedi ya five hundred two hundred daily, ke e dirisetsa go sheba mebereko, go sheba dibedio, ke be ke e ratela gore ditšhelete di le ka .

Tlhatlhwa ke dirisitse mo kgwedi e fitileng e ne e le fa hundred dirisitse kgwedi yotlhe. Nna fa ke reka data ke lebelela le tlhwatlhwa ya re ke bokae.

Ke data ya dibeke di le two hundred, ke dirisa kgwedi yotlhe, ke ka rata ge tsena ka di-one tsa kgwedi.

Ke dirisa ga network ya kgotsa lebelela teng kwa godimo thata mme e re thusa thata go ka tsenya tsa rona ka tsena mo inthaneteng ka bonako thekenoloji e re thusa thata hobane re ya ko pele ka mafaratlhatlha.

Hey rra, reka data kapa reka airtime, tobetsa star one four ya star two hash, e ya ko data option two, reka, chevk-a gore o rekile airtime ya bokae, kgotsa eo go na le data o ka na wa bua le ba losika la gago le ditsala tsa gago.

Nna ge data ya ka efedile ka bonako nka leba thata ebile nna go sireletsa data ya ka kgotsa go boloka data fa ke sa dirise mogala wa ka kgotsa cellphone-u ya ka, ke tima data ga ke shebe dilo tse di nako dilo tse ke di ratang.

Nna ga ke le kwa lebenkeleng ke reka bona fela e be ke tla go reka data go boloka madi nna ke boloka madi ka ke bona gore ke tlhoka data fela mme ga ke re ke data kgotsa airtime e kwa tlhwatlhwa ya godimo thata ke reka airtime gore ke tle go reka data fela.

Bothata ke ka ya ko MTN App-o, ka ya ko data share, ka mo share-rela yone gore a tle a romele email-e.

Di re ama bosula thata ka gonne bangwe ba reka fela dilwana tsa data di ka ba ba sielang madi gore ba tle ba romele tsa bone mme ga ke bone gore go tla nna le ge re le batho ga re tshwane mo magaeng e ka re ama thata, bangwe ba reka di-limited data ya gore wena ba rata kgatlhang fa e na le madi afe ya go reka data eo.

Ee, nna ka re tshwanetse go ja dibuka ba ithute ka gonne baithuti ba kgona go dira ditiro tsa bone go Google-a ebile ba kry-a dikarabo go tswa teng mo megaleng.

E ama bontle tota ka gore e ba thusa go dira tsa bone e ba naya dikarata a mme e di ya le bana ba rona, baithuti ga ba nagane ba dirisa le AI go ka kry-a dikarabo.

Dilo tse dintsi tsa thekenoloji ke di-AI gone jaanong ga re nagane re kgone go nagana ebile mmereko ya dikolo ga di kgone go inaganela re dira ka di-AI kgotsa dinepe gore ba tle ba re thuse ka mmereko ya rona ya sekolo mme ke tse dingwe e tsietsang, e etsa kgethololo.